Ke bona ele monyetla o mo botse kudu ka hore o tla kgona ho thoma, ho tlala kgwebo ya hao o kgone ho dira dilo tse di botse. Ene ke monyetla o mo botse kudu.

Ko polasing ya ka ke tla thoma ka ho jala ditamati hore ke kgone, hore ke kgone ho fa batho ba bangwe. Ke be le basebetsi ba batla mperekelago.

Ke gore tshwantse ba be le moo ba tla jalang dimela tsa bona teng. Ba kgone hoba le ntho e nngwe le e nngwe e sebedisang for opportunity tseo ba di kgwetjago ka tsa bolemi.

Ke bona hee na le dipolasi ele monyetla o mo botse kudu ka hore wa kipereka. O kgona ho hira o kgona ho bitja batho hore ba tle ba o sebetse. Ke bona ele monyetla o mo botse kudu.

Nka ya ho monya polasi ke mo jwetse hore moo re roballang teng ha ho save. So ke kgopela ebe yena a re thusang hore re be le moo re kgonang ho robala ha botse.

Tshwanetse ke bone polane hore ke tla kgona ho di ntjha mola ele nako e e right hore ke kgone hoba le monyetla o mongwe ngwahong o tlang.

Nka dumellana hee o dula moo o lemetsego teng hore o kgone ho bona hore ho dirahalang ka metlha le metlha. O kgone o tswela pele mo o senyehileng gona.

Nka mo tlhalosetsa hore ho botlhokwa hore dikgomo di bone ngaka ka metlha. Ka hore ha di thole bolwetje.

Nka tsamaya ka yo bontjha batho hore kena le dilemo, ke lemile. Kena le meguta e me fe ya dilemo tsa ka hore le nna ba kgone ho nthusha. Ke bolele le batho ba bangwe ba di business-e hore ba kgone ho nthusha ba, ke ba .

Nka ba jwetsa hore re thushane moo re thusanang gona ka technology hore re be le monyetla o mo botse. Hoba ke ba jwetse, ke ba kgothatse ka hore re ye sekolong seo bana ho le technology le dilo, di-course tsa technology.

Ke hore hee o sena metsi, batho ba tseya mabotlelo ho dira hore temo ya bona ebe le metsi.

Ke gore tsa bona ba di kgwetja bathong ba, ba ba tseba .

Ke hore ba ruta bana ba bona hore bokamoso ba bona ba ka kgona ho sebetsa .

Nka mo jwetsa hore bolemi ba rena bo senyehile. Ke kopa thuso ya hae le maeletsi a hae hore ke kgone ho tjwela pele ka ho lema poone.

Ke hore ho dirahala hore basebetsi ba lla ka tjhelete e nyane ka metlha le matjatji. Kwa ba berekang teng a ba nyako add-a masheleng hore tjhelete ya bona e bonahale.

Ke hore ke tla ba botja hore ba tlhokomelo hore ho jewa jwang? Cause theko e oketsehile ko ko mabenkeleng. Tshwanetje re je ka ho lekana-lekana hoba re save-e masheleng hore re kgone ho reka tje dingata.

Ke hore ke tla mo tlotlela ka mmotsa hore ha di a lekanela mmele wa hae hore a di je ka lebaka la hore di tlo tlisha bolwetse bo moo mmeleng wa hae.

Ka hore le bona ba a lapa ho bereka ka metlha le matsatsi. Tshwanetse ba phomole, maybe matjatji a mabedi or a mararo hore ha ba e ya mosebetsing ba bereka hantle ba sa bolele or-e ba sa complain-e.

Ke gore menyetla ba ka ikhumana ba tsamaya ba e yo nyaka mmereko. Ba amohele mmereko o mongwe le o mongwe oo ba o kgwetsang.

Ke hore ba di tshwere ha botse, ene ba di jesa botse.

Nka mo tlhalosetsa hore ha se nako ya meroho e . Mara ha ke e tsebe.

Ke hore nka ba lemosha hore ho lema ka . Nka ba lemosha hore temo ha ke e nngwe eo e ka ba thushang hore ba tjwelepele ka bophelo le ba sa sebetse. E ka tlisha monyetla o mongata ho bona.

Ke hore nka nka di nyakela motho oo a ka salang a nlebetje yona. Ke mo lefe ka kgwedi le kgwedi gore di tshware botse ge ke le toropong.

Ke hore tjhwanetse a tlhole hore ho nyakega eng hore dilemi tja gage di se ke tja senyeha.

Aowa ba bangwe ba kgona ho dula ba sa sebedise lebese . Mara lebese le bereka ka . Ene le ya thusha.

Ditumo tje dintsi tse nka tlhalosetsang batho hore ba di jale ko dipolasing ke , meroho. Cause batho, ka hore batho ba phela ba e nyaka ka metlha le matjatji.

Ke gore ba di kgwetsa ko bathong bao ba phela ba lema ka metlha le matjatji. tja bona di phela di eme hantle. Ga di senywe ke letjatji goba o tonya. Ba phela .

Ke gore temo e ya thusha ka gore batho ba bantjhi ba rata temo. Ene ba a thushana, ena le tjhelete.

Ke ntho e bona ba e aparang. Ene e ya thusha ka hore a ba lefe le tjhelete e ngata.

Ke gore tshwanetje Ke gore tshwanetje ba kgopele molemi hore ba kgopela ho kga merogo goba di tseo a di jetseng ko temong ya hao.